Ee ke motho ya nang le thahasello e matla ho ithuta ka setho sa heso, le ho fana ka tsebo mabapi le sona. Setso, ke karolo ya bohlokwa bophelong ba rona. Mme ho rutwa batho ba bang ka sona, ho kaba le e ntle, ho boloka, le ho fetisetsa meetlo le ditso tsa rona ho dinako tse tlang. Ke rata ho kenella mokgweng e fapaneng ho ruta ba bang ka setso sa Basotho. Ho latela leqheke tse fapaneng.

Ho bohlokwa ho rutwa ka ho hlompha, kutlwisiso le ho ba le mamello ho batho ba fapaneng. Ho kenyeletsa le bahlolohadi le dikgutsana. Ke ka hona re ka hlahisang thuto e matla ya ho hlokomela maikutlo a batho le ho hlompha boleng ba bona. E seng hoba fosa ka maikutlo a re nang le ona. Ho rutwa ka tlhaloso e ntle, ho fetoha maikutlo a batho ka lebaka la kutlwisiso e nepahetseng. Le ho ba thusa ho bona maemo ka tsela e fapaneng.

Dithapelo le meetlo ha ngwana a hlaha. Le ha a rewa lebitso. Di na le bohlokwa boholo, setho le ho bolela maikutlo a botho le botho ho ngwana le lehlakore la lelapa. Hoba le meetlo jwalo ho thusa ho bontsha lerato la ho amohela ngwana, ka semmuso. Ho hlompha setso le ho netefatsa hore ke qalo e ntle bakeng sa bophelo ba ngwana.

Ke ntho e makatsang, le e kgahlang ho bona ngwaneno a tswa lebollong. E sebetsa e le qalo, e ntjha ya bophelo. Leqhwa la thabo, le phodileng ho fihlela tsatsi leo. Ho tla tlisa ketsahalo e ntjha ho lelapa. Mohatsa ke motho ya ruileng ka tsebo, thabo le letlotlo. E amohelang ngwaneno nakong ena e kgethehileng.

Re rata mohodu le dikahare tse ding, tsa dinama tsa dikgomo le dinku haholo. Ka ha ke karolo ya bohlokwa setso sa rona. Le ha theko ya tsona e kaba tlase, ha re dibapisa le dinama tse ding. Boiketlo le boleng ba tsona di fana ka melemo e itseng. Di na le tatso e phelang, le e monate. Le sebopeho se sa feleng, se etseditsweng ho ba e nngwe ya dikahare, tse ratwang. Ha e le hantle ho fapana le mefuta e meng.

Ke utlwisisa hore, ho hodisa bana ho tloha maemong a sa tshwaneng le a lelapa le hlahisang maikutlo a ho ba le sebopeho sa setho, boikarabelo le lerato. Le ha ho le jwalo ka pono yaka, ho molemo hore bana ba hodise ka boithati, bohlale le bokgoni ba ho iphedisa ka tsela e ikemetseng.

Ka pono ya ka. Mekete e jwalo e amana haholo le setho, le boikarabelo ba lelapa. Empa, hona le dibaka tse ngata tse ka lebisang ho dikgetho tsa ho kgetha motho e mong ho latela kgetho ya Morena. Ke amehile hore ho na le motho ya lokelang ho kgethwa feela ka merero ya mokete. Empa ho molemo, hao eketsa kutlwisiso ya batho ba motho. Melao ya metswako le ho dumellana le ba bang ka le tumellano e ntle.